I-first line drug iyona esebenza kalula futhi engenayo ama-side affect amaningi. Kanti i-second line drug iyaye isetshenziswe uma i-first line drug ingasebenzi emzimbeni, ukuze ilwe nesifo sofuba.

Ngingafuna ulwazi kudokotela owazi kabanzi ngazo lezi zithako. Ngifunisise ukuze ngazi ukuthi lezi zithako zinamthelela muni emzimbeni. Umbuzo engingawubuza obalulekile ukuthi zikhandwe nganhloboni yezithombo lezi zithako.

Kubalulekile ukuthi omama abasanda kuzala bathole imfundo mayelana nokudla okumele bakuphe izingane ngesikhathi bevakashele emtholampilo, ngoba lokho kuzobakhela isithombe sokuthi ikuphi khona ukudla okumele bakunikeze izingane, futhi ikuphi khona ukudla okunempilo okumele kudliwe izingane.

Ukwesekelwa kwabantu abakhubazekile ngokwengqondo nangokozelo kuyasiza kubona ngoba bayabona ukuthi uma abantu bebesekela, abantu bazwelana nabo futhi banabo kulobu nzima abajwayele ukubhekana nabo. Ngaleyo ndlela leyo angeke bezizwe bebodwa emhlabeni uma kukhona abantu ababasekelayo ngokwengqondo nangokozwelo.

Yebo, bakhona abantu engibaziyo abasebenzisa amakhambi noma imithi yesintu ukuze belaphe abantu. Futhi lawo makhambi lawo ayasiza awadali umonakalo. Mina ngibona ukuthi kuyaye kusize ukuthi abantu behambe beyofuna usizo kubantu besintu.

Into yokuqala ekhulisa amathuba okuthi umuntu athole i-TB ukuthi umuntu angazinakekeli futhi angahlali endaweni ehlanzekile. Okwesibili ukuthi umuntu angadli ukudla okunempilo. Lokhu kwenza ukuthi umzimba womuntu ube ntekenteke futhi ukwenza ukuthi uma loyo muntu esondelene nomuntu onaso isifo sofuba kube lula ukuthi atheleleke.

Umehluko phakathi kwesibhedlela sikahulumeni nesibhedlela esizimele ukuthi esibhedlela sikahulumeni awukhokhi kanti esibhedlela esizimele uyakhokha.

Uhulumeni kanye nezinhlangano ezizimele kungasekela abantu besifazane ngokuthi babanikeze ulwazi olubanzi ngezempilo zokuzala. Okunye abangakwenza ukuthi bevakashele izindawo zasemakhaya bethole ulwazi ukuthi, ikuphi khona okudingwa abantu besifazane ukuze bezokwazi ukusizeka, ukusizeka ekuthenini bethole ulwazi kwezempilo zokuzala.

Indima edlalwa abasebenzi bezempilo kanye nonompilo emphakathini ukuthi beqiniseke ukuthi izakhamuzi ziyayithola imithi. Ngokuthi bayahambela imizi bethole ukuthi imiphi imithi abayidingayo ukuze bezokwazi ukuthi beye esibhedlela bephathe leyo mithi leyo, bese beyabahambisela yona.

Ukuthwasa isiko elenziwa abantu bendlu emnyama ukuthi bekwazi ukuthi bexhumane namadlozi. Kuyaye kuthiwe umuntu ungenwa idlozi, kumele ahambe eye kwisangoma khane ezothwasa ukuze ezoba usizo emphakathini ukuthi axhumane nabantu abangasekho emhlabeni.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo ophuza imishanguzo yengculaza. Izinkinga abhekana nazo ukuthi abantu bamubheka ngenye indlela uma sebethole ukuthi unalo leli gciwane. Futhi akukho lula ukuthi atshele abantu ukuthi unalo igciwane ngoba kuba khona ubandlululo alutholayo ebantwini. Futhi akukho lula ukuthi athole umuntu azothandana naye ngoba abantu abaningi, ngoba abantu abaningi abathandi ukuthi bethandane nabantu abanalo leli gciwane.

Ukungabibikho kolwazi olwanele lwemfundo yocansi kunomthelela omubi emphakathini, ngoba intsha iyakhulelwa ngenxa yokuthi ayazi ukuthi kukhona izinyathelo ezingazithatha ukuze zivikeleke ekuthenini zingamithi.

Ngingaphatheka kabi uma ngingaba esimweni esinjena futhi ngingazibuza ukuthi yini indaba i-ambulensi ithathe isikhathi eside ngoba kube isheshe yafika ngabe lo muntu lo usizakele. Ngingazibuza futhi ukuthi kanti uhulumeni wona wenzani uma ama-ambulensi ezothatha isikhathi eside kangaka, ngoba kumele befundisane futhi betshelane ukuthi kubalulekile ukuthi i-ambulensi ifike ngesikhathi ngoba kungaphuma umphefumulo uma ithatha isikhathi eside.

Inzuzo engatholwa umphakathi wukuthi ena bengagcina sebenogqozi nofuqufuqu wokuthi bethande ukufunda futhi bethole ulwazi olubanzi nolujulile. Kanti izinselela ezingaba khona ukuthi ena umphakathi ungagcina usuthola ulwazi olungamanga futhi olungagcina selubalimaza.

Ngingaba nomuzwa wokudangala ngoba ngingabona ukuthi akusibo bonke abantu abazogcina belutholile usizo, futhi kungagcina kuba khona umuntu ogula kakhulu ongagcina engalutholanga usizo agcine esebuyele ekhaya.

Ukuthi kufundiswe amantombazane asesemancane ngobungozi bokukhulelwa usasemncane, futhi bafundiswe ngokuthi iziphi izinyathelo abangazithatha ukuze bevikeleke bengakhuleli besesebancane.

Izinselelo abantu abasha ababhekana nazo ukuthi bayasaba ukuthi abantu abadala bazothini. Ngoba abantu abadala bakholelwa ekuthenini uma usuzivikela ekuthenini ungatholi ingane uma usesemncane usuwenza ucansi. Ngaleyo ndlela leyo bayasaba ukuthi bazothini uma bethola ukuthi sebehambile baya emtholampilo bayofuna usizo ngalokhu.

Ngicabanga ukuthi isizathu sokuthi ama-ambulensi ethathe isikhathi ukuze efinyelele endaweni ukuthi abantu bayaye bebebaningi abagulayo futhi abadinga ukuthathwa nge-ambulensi ukuthi behanjiswe esibhedlela. Ngaleso sikhathi kuyaye kuthathe isikhathi ngoba kumele bethathe umuntu endaweni bemuhambise esibhedlela futhi i-ambulensi isuke esibhedlela iye kwenye indawo. Ngalokho kudala ukuthi

Amanye amafulegi abomvu aphakamisa umkhonyovu wezempilo ukuthi ena kuthiwe, ukuthi kuthiwe ena leyonto leyo ithatha ilanga ukuze ikusize noma inomlingo.

Umphakathi kanye nomnyango wezempilo ungasiza ngokuthi ulethe amaphilisi azokwazi ukuthi anele wonke umuntu wasemphakathini.

Benginganciphisa ngokuthi uma ungaguli kahle hle noma uma uzolanda amaphilisi wenze uhlelo lokuthi ubhukhe khane uzokwazi ukuthi ufice kungagcwele esibhedlela. Lokho kuzokwenza ukuthi abantu abeza esibhedlela kube abantu abadinga usizo oluphuthumayo.

Indima edlalwa imitholampilo engomahambanendlwana ukuthi ihambela imiphakathi, okwenza ukuthi umphakathi ungahambi ibanga elide ukuze ufike emtholampilo. Ngaleyo ndlela leyo umphakathi uyakwazi ukuthi uye endaweni eseduzane ukuze bezokwazi ukuthi bethole usizo.

Indima engadlawa imitholampilo engomahambanendlwana ekuhlinzekeni ngezinsiza zokuhlela umndeni ukuthi, ungafundisa abantu abasemphakathini futhi uphinde ubagqugquzela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuze kuhlelwe umndeni.